Ndiyakholelwa ekubeni umthandazo unamandla futhi ayikho into eyogqitha umthandazo. Kodwa xa kufikelela kwezempilo kubalulekile ukuba umntu azihlole, futhi xa ebona kufanelekile awasebenzise amayeza neepilisi njengoba kufanelekile. Loo nto ayitsho ukuba ukholo lwakhe lufutshane okanye akakholelwa kuThixo kodwa iinkonzo zempilo zikho ukuba zisetyenziswe xa kudingeka. Andiboni nto isisono apho noThixo futhi, ndiyaqonda ukuba uyayivisisa loo nto.

Into endingayitsho kukuba ngamanye amaxesha kunzima ukohlukanisa iyeza lokwenyani nelo lomgunyathi, ingakumbi xa ungenalwazi lunzulu ngawo. Kodwa into endingayitsho kukuba kubalulekile ukufumana amayeza kwiindawo ezigunyazisiweyo, kumaziko ezempilo okanye kubantu abagunyazisiweyo ukuba banganceda abantu ngamayeza athile.

Oko kuziimeko ke ezohlukeneyo ezingafaniyo kumntu ngamnye. Abanye abantu baye bafumanise ngokuba neempawu ezithile abangaziqondiyo emizimbeni yabo. Emva koko bafune uncedo ke kwezempilo, kulapho bafumanisa khona. Abanye ke baye bafumane mhlawumbi ngokuzenzekela nje ngethuba eyofuna uncedo ngenye into, ze athi emva kovavanyo kube kukhona kufunyaniswa ukuba uphethwe luxinzelelo lwegazi.

Ukukhulelwa kwamantombazanana ezikolweni kwande kakhulu idalwa kukuba iinkqubo zocwangciso ezikolweni azenzeki ukuba abazali bala mantombazana abakayivisisisi into yokuba abantwana babo bazibandakanya kwiinkqubo zesondo. Ngoko ke zokucwangcisa kumele ukuba ziye esikolweni ziye wokunikeza iinkonzo kula namantombazanana. Kodwa ukuba abantwana babo bacwangcise ukubathintela ekubeni bangakhulelwa baseze ngobuso .

Amava endinawo ngendlela izigulane eziphathwa ngayo ezibhedlele ayikho ntle . Abanye abantu bekhetha nokuba baye kwizibhedlele zabucala kuba le mpathombi yanyaniswa nezibhedlele zikawonkewonke. Ukuya phambili ke, wafunyaniswa ukuba uphathe gadalala isigulane ze ajongane nengalo yomthetho kubekho amanyathelo athathwayo ngakuloo mntu. kwixesha elizayo acinge kabini ngaphambi kokuba abe gadalala kwisigulane.

Iingxelo ezothusayo eziphathelele ebantwaneni axhaphaza amantombazana afikisayo zenziwa yindlela abakhuliswe, esisuka kuzo ezinika abantwana abangamakhwenkwe amandla, abenza kwabo bangamantombazana okanye bangafuni ukuthatha uhayi xa into ethile. Nto leyo ke ibanika amandla wokuba bazenzele nantoni na okanye ibenze bacaphuke xa amantombazana ezifumana enelizwi lokuzikhethela. Kulapho ke ifika khona into yokudlala indima yamandla bafune ngabo abanamandla.

Abantu abadala baseMzantsi Afrika abaxatyiswanga ngendlela baxatyisiwe ngayo. Umzekelo wakhe wathi omnye kum uthi xa kuyo abantu bayalibala nguwe, ingathi abakuboni usaphila phakathi kwabo. Ngoko ndicinga ukuba kuninzi okungenziwa. Ewe zikhona izinto izikhetheko ezenziwe kuthiwa zenzelwa abantu abadala, kodwa kuninzi okungenziwa yabantu abadala kweli. Ukubakhusela nje nokubanika ixesha izinto ababezenza bengekafikeleli kwiminyaka abakuyo xa kungoku.

Bantwana bam lo mntwana nimntlontayo ngumntwana ofana nani. Naye ufuna ukuthandwa, ukudlala nani njengomntwana, hayi ukuba nimcalucalule. Ayenziwa ke into uThixo akayithandi. Xolisani komnye umntwana ke bantwana bam futhi nimjonge, nimthande, nidlale naye. Xolisani kuye.

Kwimicelimngeni ixesha lokutyiswa kwabafundi, njengotishala ke wesikolo siqinisekise ngexesha lokutyiswa kwabantwana. Babekwa futhi kwenziwe isiqinisekiso ukuba xa omnye esenza loo nto uyaxelwa. Futhi ke nezixhobo ezifumanekayo ukuya phambili okanye ezingophuki .

Ukufikelela kukhathalelo lwaphambi kokubeleka iindawo zasezilalini ayibobunyani kwaphela. kwiindawo zasezilalini akude kakhulu ukuba umntu abe ukufumana ingxaki. Okunye ke bathi abantu sebethe bazinike mpilo ekude kanjalo bafike zinqongophele, ukuquka nokufumana amayeza. nkonzo zempilo ezilalini akufikeleleki lula kwaphela.

Akukho lula kwaphela ukufumana iinkonzo zonyango lwasekliniki xa sele kuhlwile. Omnye woonobangela kukuba abasebenzi badiniwe emva kwemini ende begqithisa ngeenkonzo zempilo kwizigulane. Enye ke kukunqongophala kwamayeza.

Ukungathathi ntweni kunegalelo kwindlela esiphathwa ngayo kwizibhedlele. Unobangela ke kukuba okokuqala, abantu abadala bama kwimigca ixesha elide belindele iinkonzo zempilo. Okwesibini ke, inkathalo iye ingabikho ngokuba abantu abasebenza khona bayazi nje mhlophe ukuba ezo nkonzo zempilo uzifumana mahala ungakhuphanga mali.

Xa kukho ilungu losapho elixhaphaza inkosikazi yalo, njengosapho sinembopheleleko yokubandakanyeka ekusombululeni loo mbandela. Okokuqala, umba wokuxhatshazwa ngokwesini ngumbandela wakhe nabani na ukuba angenelele ukufumana uncedo, ancede ixhoba elo. Ngoko ke singancedisa ekubeni lowo uxhatshazwayo avule ityala emapoliseni. Okwesibini, nokumnika inkxaso ngokweentuthuzelo yasemphefumlweni.

Abantu abonakalisa iimpawu zokuxhatshazwa kodwa bengafuni ukuthetha bangancedwa ngokuqinisekisa ukuba indawo abakuyo ikhuselekile ukuba bangathetha ngokukhululekileyo. Okunye kukuba badityaniswe nabantu abaqeqeshiweyo, abaqhubisana neemeko zokuxhatshazwa. Futhi banikwe inkxaso ukuze bazi ukuba abebodwa kuhambo lwabo lokuxhatshazwa.

Abantu endicinga ukuba bayafikelela kukhathalelo lwempilo yabucala ngabantu abasebenza imisebenzi ebanika amaqithiqithi wokufikelela kwezo nkonzo zempilo. Abanye ngabantu abanemali abakwaziyo ke ukubhatalela iinkonzo zempilo zabucala.

Umgangatho wokhathalelo lwezempilo kwizibhedlele zabucala kunye nezibhedlele zikarhulumente wohlukile kakhulu. Okokuqala, kwezinye zezibhedlele zikarhulumente imo yeziseko ayiginyisi mathe kwaphela kwaye kukho uxinzelelo oluninzi njengoba kukho imigca emininzi, apho abantu belinda iinkonzo zezempilo ixesha elide kwaye futhi nempatho ayintle kwaphela. Ngelixa kwizibhedlele zabucala yonke into ingqalile futhi nempatho intle kakhulu.

Njengomhlali wasezilalini owalupheleyo, umcelimngeni endiye ndajamelana nawo xa bekufuneka ndiye ekliniki ngowokuba iikliniki zasezilalini zikude kakhulu ukuba ungafikelela kuzo ngokukhawuleza. Ngoko njengomntu owalupheleyo kunzima ukuhamba imigama emide. Okwesibini ke nokufumana imoto ayiyonto ilula kwaphela, njengoba loo moto iye kufuneke uyibhatale ngemali leyo ke nayo ndingenayo. Loo nto ke iye yandifaka engxakini kakhulu ukuba ndifikelele kwikliniki.

Abantu batsaleka lula kwizithembiso ezenziwa ngabantu abangengabo oogqirha zokuba banyanga zonke izigulo ezikhoyo, kuba sube befuna unyango olukhawulezileyo. Futhi abo bantu bangengabo oogqirha banendlela yokuthetha izinto abantu abafuna ukuziva ngelo xesha kwaye sube bethembisa, benika nobungqina bezinto abazenzileyo ukunceda abanye abantu ngaphambili.

Urhulumente uyazama ukuxhobisa izibhedlele ukuba zikwazi ukulawula isifo somhlaza kodwa kuninzi okusadinga ukwenziwa. Umzekelo izibhedlele ezininzi azixhotyiswanga ukuba zilawule okanye zijongane nesi sifo. Abantu abanintsi abafumani uncedo olukhawulezileyo ngexesha abafuna ngalo, lifikelelekayo.

Amanyathelo ekumele athathwe ngumntu okhubazekileyo ukuze afumane isibonelelo sikarhulumente kukuba okokuqala atyelele iofisi yeSASSA ekufutshane naye, agcwalise ifomu. Angene kwinkqubo yohlolo ngezempilo, ukufumanisa intlobo yokhubazeko lwakhe, aphathe isazisi sakhe, i-ID, kunye nobungqina bendawo ahlala kuyo.

Abantu abaninzi bayakuphepha ukusebenzisa iipilisi ezinyanga uxinzelelo lwengqondo. Loo nto ke ibangwa kukuba abakholelwa ukuba bayazidinga ezi pilisi. Nokuba sele befumene ingxelo ethi kumele bazisebenzise, kodwa ababoni kufanelekile okanye kuyimfuneko. Esinye ke isizathu kukoyika iintetha zabantu eziza kuza xa besiva ukuba basebenzisa iipilisi zoxinzelelo ngokwasengqondweni.

Ingcebiso endingayinika umzala wam ofuna ukuyokubonana negqirha kukuba okokuqala ezinye izinto azenzeki empilweni kuba kukho umntu okuthakathayo. Okwesibini, kubalulekile ukuba uqaphele isizathu sokuba ezo zinto zenzeke. Ngoko umzala wam ndingakhe ndimnike iziyalo ngobomi nezinto ezenzekayo ezimpilweni zethu. Kodwa okubalulekileyo yinkolo yomntu, uyakholelwa na emagqirheni okanye. Kuba xa engakholelwa ukuya kulo iya kuba yinkcithaxesha. Ngoko ke kubalulekile ukwazi into okholelwa kuyo, uhlale kuyo futhi ube nomonde wokuba ekugqibeleni izinto ziza kulunga.